Ibalulekile into yokuba uyijonge indlu ikweliphi icala kwenzela nebhanki izokunika ithuba lokuthi liqale likujonge into yokuthi uyifanele na into yokuthi unikwe imali yokuthi wandise okanye uzithengele ikhaya njengamntu wokuqala owabe ethenga ikhaya okokuqala. Ibalulekile nento yokuthi abantwana bakho babe nekhaya, babe nendlu abazayibiza ngokuthi likhaya. Kodwa ke nebhanki xa usiya kuzo zawuqale zijonge into yokuba umephi wena njengamntu ozawuthenga ikhaya nokuthi usebenza njani, kwenzele uzofumana imali yokuthi uthenge elokhaya ulifunayo.

Heh, mkhuluwa, iinto ezifana nalena ziyathanda ukubhida abantu abaninzi, kakhulukazi abantu abaqala uthenga imizi yabo. Kodwa ke ndiza kucacisela uba yintoni. Masithi uboleka imali, uyiboleka ebhanki. Ibhanki iza kunika ixesha elide, iyawumana itsala kodwa qho ngenyanga, iyawumana itsala qho ngenyanga ide iyofika kwelaa nani lalaa mali uyityala yona. Kodwa iza kunika imali, iza kuncedisa into yokuthi uyithenge indlu kodwa kunemali ezawumane iyitsala qho qho qho ngenyanga kude kuyofika kulaa mali obuyibolekile ebhanki. Iibhanki ke ziyancedisana nabantu abaqala uthengisa izindlu, abaqala uthenga izindlu uxolo. Iyawumana itsala kodwa qho ngenyanga, qho ngenyanga ide iyofika kwelaa nani lalaa mali wawuyiboleke ibhanki.

Mamela tatomkhulu, umasingcwabisane uzasinceda kakhulu. Xa kunokwenzeka into kuwe kungenzela into yokuthi sikungcwabe ngesidima. Xa ushiya lo mhlaba, uwushiye ungcwatywe ngesidima ngoba ungumntu onesidima. Ayisuba sikubizela ukufa okanye, wena tatomkhulu yonke le nto uyijonga ngendlela erongo. Umasingcwabisane usinceda ngeendlela ezininzi. Uzasinceda malunga nokulungiselela imini yakho. Uzasincedisa ngeento ezininzi, ukutya umzekelo, yonke into eyabe ifuneka ngala mini ukwenzela into yokuthi xana uwushiya lo mhlaba, uwushiye nesidima. Ayisube ukubizela ukufa, yinto ezasincedisa into yokuthi sikungcwabe ngesidima.

Ezinye ke zezizinto endinothi ndimkhumbuze zona umntakwethu xana ndinothi ndimboleke imali yinto yokuthi akhumbule ubuyisa imali. Ngoba kaloku xana uthe waboleka imali emntwini okanye ebantwini, funeka ukhumbule ukuyibuyisa. Lixanduva lokuqala elo ofuneka ulikhumbule xana uthe waboleka imali emntwini. Yinto yokuthi uphinde uyibuyise imali kwenzele into yokuthi xana uphinda uboleka okwesibini, umntu aphinde abe nomdla wokubhatala xana uthe waboleka imali kuye. Ngoba xana uthe wayibuyisa imali xana ubuyibolekiwe okokuqala, loo mntu ububoleke kuye imali uzawuphinda abe nomdla wokunika imali ngoba kaloku uye wayibuyisa ngelaa thuba. Endaweni yoba umntu umsokolise xana ethe wakuboleka imali ungayibuyisi. Ibalulekile into yokuthi xana ubolekwe imali uphinde uyibuyise imali kwakhona.

Into ke yoba nomasingcwabisane iyanceda kakhulu ngoba kaloku umasingcwabisane uyakuncedisa nangemali ekufuneka ikhutshiwe ukwenzela isingcwabo sihambe ngendlela. Nalapho ke abo bathe babhujelwa, akufunekanga babe nawari ngento yokuthi uzawungcwatywa ngeyiphi imali ngoba kaloku umasingcwabisane uye ayilungiselele yonke loo nto. Uye ke akhuphe imali eqala phaa kwi-ten thousand uyotsho kwi- fifty thousand, nalapho ke ixhomekeka kwiphakeji kamasingcwabisane onayo. Okwesibini, umasingcwabisane unento ekuthiwa yi-counselling. Loo nto ke inceda umphefumlo, inceda abo bathe bafelwa into yokuthi bajongane nesimo esi banaso. Okwesithathu umasingcwabisane uyanceda ke nanento yokuthi isingcwabo sihambe kakuhle kungabikho nto ishotayo. Kubekho ukutya, kubekho yonke into efuneka ibe khona ngemini yesingcwabo kungabikho nto ishotayo. Unceda nje ngeento ezininzi.

Xana ujongene nemeko enje uphinde uvele mhlawumbi kwikhaya elingathathi ntweni, awunoyithatha uyijonge uyijonge ugqibe into yokuthi imfundo yakho iyahluthwa. Ngoba kaloku ukhumbule use nesikolo, qha into eshotayo yimali yokuthi ufunde. Ngoko ke ndingathi akukho mntu ukuxutha kamva lakhe okanye akukho mntu ukuxutha mfundo yakho qha funeka uphinde udidize kwakhona. Udidize noba udidize njani ngoba zingakhona ezinye izakhono okanye iinkampani ezinothi zikuncedise zikuboleke imali ufunde okanye mhlawumbi ubhatale wawugqiba ufunda. Okanye xana mhlawumbi sowugqibe nokufunda uphangela, zikunike ithuba lokuthi ubuyise laa mali wayiboleke kubo. Akukho mntu ukuxutha mfundo.

Ezinye ke zeenzuzo zemihla ngemihla zokuba ne-medical aid yi-access to quality healthcare. I-access to quality healthcare iyakuvumela into yokuthi uye kwisibhedlele esikulungeleyo, isibhedlele esirayithi, isibhedlele oye ufumanise ukuthi sinoogqirha abasezingeni elikhulu okanye elisemgangathweni. Okwesithathu, i-medical aid iyakuncedisa into yokuthi ungasebenzisi imali esuka empokothweni yakho. Iye yona ikubhatalele zonke iintlawulo, yonke into efuna ukubhatalwa.

Ezinye zezinto endinozenza ukwenzela into yokuthi imali yam endiyifumanayo emva kokuhlala phantsi kukuqinisekisa into yokuthi laa mali ndizabe ndiyifumana phaa, ndizawuzama into yokuthi ndiyohlule. Ndibe nento ekufana nemigalelo ndimane ndiyohlula. Ufumanise ukuthi le imali ndizayiyisa kulaa mgalelo, leya imali ndiyise kulaa mgalelo, leya imali ndiyise kulaa mgalelo. Olo hlobo xa ndiyohlula ndiyayikhulisa ukwenzela loo migalelo ndiyawube ndiyingenile xana ibuya ibuye ininzi ngoba mgalelo ngamnye uyawube mhlawumbi unomgangatho oye uwonyuse. Okwesibini, olunye uhlobo endinoyigcina ngayo le mali okanye endinohlale ndinayo le mali kukukhusela le mali kwiinto ezifana nee-fees okanye i-inflation.